Njengomlimu ngingazama ukuthi ngigade futhi ngibe sezakhi.

Izitshalo engizibona zitshalwa abalimi abasafufusa endaweni yangakithi. Batshala amazambane, ubhontshisi nommbila ngoba loko ikona okuthengwa kakhulu noma sebevuna. Abantu .

Njengothisha oweskole samabanga phansi, ngingathanda ukwabelana ngemibono ajabulisayo nelula yokweseka izintuthwane ezingadini zethu futhi ngikhuthaze ukuthuthwa kwempova. Izintuthwane zithanda ubumnandi, njengamanzi anoshukela, uju, izithelo. Singabeka izitsha ezingajulile noma izindawo zokugeza izinyoni ngalokhu ukudla eduze nezingadi zethu. Okunye futhi izintuthwane zisebenzisa imizila ukuze zixhumane futhi zihambe singakha imigwaqo yezintuthwane ngokubeka amatsha amancane, amagatsha noma amaqabunga emigqeni oqondile oholela ezingadini zethu.

Ezinye izinsilela ezithile ezihlobene nesimo sezulu engizilindele ukuthi-ke zingathikabeza indaba yokutshala. Laba abatshalayo iy'tshalo zabo zonakele zingabe zisakhula ngendlela ngenxa kuguquka kwesimo sezulu.

Njengoba abalimi basezindaweni ezomile bedonsa kanzima nje, into engasiza ukuthi kwenziwe amabhoholi. Kugujwe amanzi phansi, kukhandiwe amathangi azongena amanzi. Ngaleyo ndlela kuzobalula ukuthi bekwazi abalimi ukuthi bekwazi ukuthelela.

Ukugcina ukudla ngokubanda noma ngokufakwa emathilini kungalikhuphula kakhulu izinga leholo labalimi. Ngoba kungakwazi ukuthi kona kuhlale isikhathi eside akusheshi ukubola kanti futhi akukho ukudla okumoshekayo. Njengoba kuzobe kusemathinini akuzukusheshe kubole bese kudinga ukuthi kulahlwe bese beluzi imali abalimi. Loko kuzosiza kakhulu ukuthi ukudla kuhlale kukhona kuredi.

Lokhu okubaliwe kuyithinta kakhulu imvelo ngoba nemvelo idiphende kukona ukuthi idle ukudla kodwa abantu mangabe sebekuthatha bekushuka. Imvelo ibandakanyeka kakhulu ekubeni ithole indlala.

Abalimi bengakwazi ukuthi benciphise ukuthi amanzi engamosheki ngokuthi behlezi bebenesiqiniseko sokuthi umpompi uvalelekile nci. Bengashiyi nje amanzi evuza, beqaphele ukuthi wonke umuntu mangabe ezovula umpompi angawushiyi uvulekile ngoba loko kungenza ukuthi kumosheke amanzi.

Uma nje ngingathola ithuba lokuthi ngisebenze eplazini ngingakhetha mina ukusebenza ngezilwane. Okokuqala nje izilwane ngiyazithanda ngingathanda ukuthi ngizinakekele, ngizigcine zijabule. Zikwazi ukuthi zidle nokudla okufanele zidle ngesikhathi, ngingathanda ukusebenza, kakhulukazi ngezinkukhu

Mina ngokubona kwami izingqikamba izingane zabasebenzi baseplazini ezibhekana nazo uma ngabe zihlala eplazini. Angeke zibe zinhle kahle hle ngoba nje okokuqala zizobe zijwayela umsebenzi lo owenziwa emaplazini. Akukho okunye ezikwenzayo azikwazi ukuya emthonjeni wolwazi. Awukho umthombo wolwazi emaplazini phecelezi i-library azikwazi ukuthi ziyodlala nje zidlale nabanye abangani.

Ukubaluleka kwezinyosi ekutheleleni impova ukuthi izinyosi ziyakwazi ukuthi zithathe izinambuzane ziy'fake emaflaweni. Bese loko kuyasiza ukuthi-ke izitshalo zikwazi ukuthi zikhule kahle.

Izinhlobo engizaziyo zezintuthwane ilezi ntuthwane ezibomvu ezibizwa ngomakoti. Ezinye ilezi ezibizwa ngomiyana kanti nazo ziyathanda kakhulu ukuthi zingene ezitshalweni.

Isikhumba sizodlala indima enkulu kwezo mkhiqizo ekwakheni kwezo mkhiqizo esikhathini esizayo. Ngoba abantu bamanje bathanda amajakhethi lawa akhandwe ngesikhumba, phecelezi amaleda kanye nezicathulo ezesikhumba eziqinile. Kanti futhi abathengi bazithanda kakhulu lezo zinto ngoba zihlala isikhathi eside azisheshi ukuthi ziguge.

Yebo, mina ngisaye ngazifuya izinkukhu, bengibuye izinkukhu lezi zomshini lezi ezimhlophe bengizidayisa. Ingqikamba engijwayele ukubhekana nayo ukushintshashintsha .

Ngicabanga mina ngomcabango wami ngicabanga ukuthi abacwaningi baye baqaphele ukwehla kwezinyosi eminyakeni edlule ngenxa yokuthi bezifa kakhulu izinyosi. Kanti okungasiza ukuthi-ke kukwazi ukuthi kugcineke lezi nyosi ukuthi abalimi bekwazi ukuthi bezifuye. Bezikhandele izindawo la zizokwazi ukuthi zihlale khona zihlale zikhona zizalane zibeningi zigadwe ukuze zingakwazi ukuthi ziphume .

Izinyathelo zokuphepha okufanele zibe khona kuzivakashi ezibambe iqhaza emsebenzini efana nokukha amaglebhisi ukuthi zikwazi ukuthi zigqoke izinto ezivikelekile. Ngoba ngeke wazi ukuthi laphayana la kukhiwa kukhona amaglebhisi kukhonani ngase kuphume inyoka. Kufuneka bekwazi ukuthi begqoke bezivikele ngendlela efanele.

Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abantu abahlala emadolobheni bengakwazi ukuthi benciphise ukusetshenziswa kwamanzi. Ngokuthi bengashiyi iy'mpompi zivuliwe njalo nje kanti futhi eminye imizi yasemadolobheni iney'ndawo lezi zokubhukuda ebaleni beqiniseke ukuthi iy'mpompi zakhona zivaliwe amanzi awamosheki. Bengasebenzisi futhi usinki njalo nje ukuthi umuntu mangabe mhlambe eqedukudla uzowasha indishi eyodwa ephinde nomunye ephinde ewashe indishi eyodwa. Abantu abazame ukuthi bebeke izitsha zibe ningana kuyima zigezwa. Loko kuzonciphisa ukuthi kumoshwe amanzi ngendlela engenasidingo.

Ukusebenzisa impova yamanzi ukuthi ngoba izilwane ziyakwazi ukuthi ziphuze lawo manzi kanye nomvuzo wakhona omubi ukuthi ngoba imfuyo ingakwazi ukuthi idle ngenxa yala manzi lawa. Kanti umoya wona .

Abalimu kumele baqeqeshwe mayelana ney'khathi zokutshala ukuze bazi ukuthi-ke ikuphi la izulu elisuke lingani khona kakhulu ngoba izulu liyamosha. Bazi futhi ukuthi iziphi iy'tshalo ey'tshalwa ngaleso skhathi sonyaka.

Uhulumeni into angayenza ukuze asize abalimu laba abanenkinga ngokukhiqizwa kwezitshalo ngenxa yesomiso ukuthi akwazi ukuthi abasize ekubalekeleleni ngamanzi. Ebathumelele amanzi ngalezi moto ezibizwa ngokuthi amavater kani. Ngaleyo ndlela angeke kuze kufane kuzoba nomehluko.